Yebo izikole kufanele zithule imiqundelwane yemidlalo ye-inthanethi. Ngoba izona zizosinceda ngokukhulisa abantwana bethu, ngemidlalo yengqondo nemicabango yabo ukuze bakwazi ukukhula nangengqondo. Kodwa akusiyiyo into esingayisebenzisa njalo, kodwa yona iyasebenza kakhulu ukuthi sifundise sikwazi nathi ngelinye ilanga sikhulise iNingizimu Afrika.

Yebo ngikhe ngawusebenzisa, imidlalo ukuze nginqome isimo esinzima. Ngikhumbula abazali bami bahlukana bethola i-divorce. Into ebengibalekela kuyo ukuyodlala estradini ngiyodlala ibhola nabangani bami. Ibhola bengilidlala ekuseni kuze kuyoshona ilanga, kube ntambama. Belingisiza nje ngokukhohlwa ukuthi abazali bami sebayahlukana bethola i-divorce. Nakhona ibhola nje belingisusa esimweni sokuthi ngiyoganga, nokudlala estradini ngenze izinto ezingekho right. Ngiyalibonga nje ngenhliziyo yami ibhola ngoba langisiza ukuthi nje ngikhohlwe ngey'nkinga zasekhaya.

Umdlalo engawucela umphathi wesikolo sami ukuthi asilethele i-chess. I-chess ivamisile ukuba umdlalo ogcwele eNingizimu Afrika kodwa, kulamalanga akusekho abantwana besikolo abaningi abawudlalayo, futhi ungaphakamisa ngingaphakamisa wona lomdlalo we-chess, ngoba uyasiza, ngesingisi kuthiwa, nge-analytical thinking, ne-creativity, noku-strategise-a. So ngingaphakamisa i-chess.

Kunethonamenti yebhola ehlale idlalwa yemidlalo ngoDisemba. Umphakathi ukwazi ukuthi uyobukela ibhola egrawundini. Sigcwale sonke njengomphakathi ukuze izinto nje zihambiselane. Siphinde nje sijabule, uma sibukele lelo bhola ukuhambisa isikhathi ngoDisemba.

Ngikhumbula ngisakhula sidlala ibhola, sahamba sayo dlala nezinye iy'kole. Esikolweni saphuma size siwina no-medals nama-trophy walo ibhola. Lento leyo yayenza ukuthi ngibe nabangani, yaphinde futhi yanginikeza negugu empilweni yami ukuthi ngiyakwazi ukuphumelela kuyo yonke into engiyenzayo. Nanamhlanje ngisakhumbula ukuthi nje eyi kwakumnandi kakhulu. Futhi nalobo bumnandi nje wangipha abangani. Ngijabula kakhulu ngenxa yomdlalo webhola engawudlala esikolweni.

Into engiyaziyo engingayisebenzisa njengoNtozabantu Mbonambi ukuthi, kuwowonke imidlalo esiyidlalayo ukuze ngiphe abadlali bami engibaphethe ukuthi bajabule, nokuthi bakhuthale, imali. Yonke imidlalo abazoyi wina bazothola imali. Enye into engayenza ukuthi sikwazi ukuphumelela phambili, ukuthi nje sibe abadlali abathandanayo, ngesiNgisi bathi, create camaraderie ne-family structure.

Izinyathelo ezingathathwa abahleli bemicimbi ukuze bacinisekise ukuthi amabhizinisi amancane ayagcama, ukuthi benga-charge-i amabhizinisi amancane imali eningi ukuze bakwazi ukuthengisa. Kwamele benike amabhizinisi amancane indalo yokuthi bakwazi ukuthengisa ngaphandle kokubhadala imali eningi kuzo, kuyo le micimbi le eyinkulu yamazwe ngamazwe.